Amaxabiso eUber neBolt athande ukuba phezulu kancinci kuna nxa uthelekisa nombutho weetekisi kodwa kuyavakala isizathu. Ngoba xa ugibele iBolt okanye u-Uber uye ube nokukhululeka kwaye awuhlali nabantu abanintsi, kuye kube nguwe nomqhubi okanye nomhlobo wakho ogibele naye.

Xa umqhubi esilela ekugcineni imoto yakhe ikumgangatho ofanelekileyo wendlela, usongela ubomi bakhe nabanye abantu ngoba imoto engekho semgangathweni inokubangela ingozi. Izinto ezifana nebhreyiki engasebenziyo, iitreyi ezigugileyo, izibane ezingasebenziyo okanye iingxaki zenkqubo yokulawula imoto zenza kube lula ukuba umqhubi aphulukane nolawulo lweemoto, angakwazi ukumisa nge xetsha okanye angabonwa ngabanye abaqhubi. Oku kukhokhelela kwingozi enzima okanye ezibulalayo.

Nantsi indlela elula inyathelo ngenyathelo umhambi angayilandela nxa efika kwisikhululo senqwelomoya ehamba kumazwe ngamazwe. Fika kwangethuba, ngena kwisango elichanekileyo kwaye ujonge ulwazi lwakho kwibhodi zolwazi. Yiya kwindawo ye-check in ukuze ubhalise kwaye ufumane itikiti lakho. Qinisekisa ukuba unazo zonke izixhobo ezibalulekileyo, ipaspoti, itikiti nezinye iincwadi ezifunekayo. Dlula kwi-security check, udlule kwindawo yokuhlolwa amaxwebhu, ipaspoti. Fumana indawo yakho yokulinda, linda ude ubizwe igama lakho okanye kufike ixetsha lakho.

Hayi, kaloku ndiyaqonda ukuba uyoyika ukhwela iinqwelomoya ngakumbi kuba awukaze wenze njalo ngaphambili. Kodwa inyaniso kukuba iinqwelomoya zezona ndlela zikhuseleke zokuhamba, zikhuselekile ngakumbi kuneemoto okanye ibhasi. Ungakhathazeki unokubuza abasebenzi nangantoni na ongayiqondiyo kwaye uya kufumana uncedo lonke oludingayo. Uza kuphumelela kwaye mhlawumbi uze wonwabele uhambo lwakho.

Kukuqaphela indawo ahamba kuyo, angahambi phakathi endleleni lapho kuhamba iimoto, ahambele ecaleni kude neemoto ukuze zingamtshayisi. Okwesibini kukuba enze isiqinisekiso ukuba unxibe iimpahla ezigqamileyo, ezinemibala ezinemibala egqamileyo, ingakumbi ebusuku ukuze umqhubi akwazi ukumbona esekude. Athi ke nxa sewela umgwaqo ajonge macala omabini asekhohlo nasekunene.

Ewe, ndikhumbula ixetsha endafumana uncedo xa ndiseteksini. Umqhubi wandinceda wandiphakamisela ibegi yam yayinzima waze wandixelela nendlela emfutshane yokufika apho ndandisiya khona. Le nto yandibonisa ukuba abaqhubi beeteksi abanintsi banobubele kwaye bayazixhalabisayo ngabakhweli babo, hayi nje ngemali.

Kukuhamba ngenqwelomoya ngoba iyatshetsha ukufika lapho uya khona kwaye ikhuseleke kakhulu ukodlula ibhasi.

Ndikhumbula ibali lo mhlobo wam owafika kwisikhululo senqwelomoya kwangethuba kodwa inqwelomoya yakhe yalibaziseka iiyure ezininzi ngenxa yemozulu embi. Uye waphoswa yindibano ebalulekileyo, kwafuneka achithe imali engacwangcisekanga kwi-snacks kunye neWi-Fi kwaye waba noxinezelelo olukhulu ngenxa yokungazi ukuba uza kuhamba nini.